Abantu bakwa Bank ngenxa yesimo esiyenzekile njengamanje akusekho sengenziwa ngaphandle kokuthi kusetshenziswe eminye umshwalense ekhona. Ngoba ngesikhathi nisaphinde isivumelwano nomshwalense umshwalense kuyasho ukuthi kunesikhathi ekufanele usalinde umshwalense ozovulwa ukuze uma kukhona odlulayo emhlabeni ukwazi ukukhokha uma lesosikhathi zingakadluli. Ayikho into engenziwa. Yebo, umshwalense uzobe usakhona usasebenza, kodwa angeke ukwazi ukuzisebenzela lowomuntu odlule ngesikhathi umshwalense ungakavuki

Uma umsebenzi edilizwe uthola izinzuzo ezahlukene. Engizaziyo, esokuqala yiyo i-UIF. I-UIF kushiwo kuyizimali umsebenzi asuke ezinikelayo ehlanganisele nomqashi wakhe kwi-UIF. Uma umsebenzi esephelelwe umsebenzi, zonke lezi mali uyazithola aholelwe zona. Kuyenzeka kube izinyanga eziyisithupha noma iy'nyanga ezingaphansi, kuya ngokuthi imali anayo ingakanani. Okunye umsebenzi akutholayo njengenzuzo, uma engasasebenzi esikubiza nge-provident fund.

Engingakufaka okusha kobuchwepheshe, ukuthi uma sekuyisikhathi somngcwabo, kube khona umqopho or ividiyo yalo ongasekho, sisebenzisa phecelezi i-AI ukuze sakhe zonke imizuzu abe nayo emhlabeni. Loku kungahambisana nomshwalense, umuntu akhokhele lokho okuhambisana nomshwalense nawo wonke imizuzu yomshwalense.

Amadokhumenti adingekayo noma ubufakazi obudingekayo ukusekela isikhundla, amadokhumenti akhombisa ukudlula komuntu emhlabeni. Okuyisitifiketi sokufa, kanye namadokhumenti aphuma kodokotela avezayo ukuthi udlule kanjani loyo muntu emhlabeni. Uma kudingeka ubufakazi basemaphoyiseni, uma engadlulanga ngokusemthethweni nabo buyadingeka ukuze isicelo singeke sibambezeleke.

Uma umuntu efuna ukuboleka imali ebhange, okuqala, okubalulekile okufanele akucabange ukuthi, leyo mali azobe eyithatha uzoyibuyisela isingakanani, noma uzoyibuyisela isizale kangakanani. Uma umuntu ethatha imali ebhange, kumele acabange ukuthi kungenzeka ukuthi leyo mali ayibuyise isinengxenye ewuhhafu noma engaphezu kukahhafu wale ayithathile. Kungenzeka agcine esekhokha imali ephindiwe. Kumele acabange ukuthi leyo mali uyayidinga yini ngampela. Uyidingela into ephuthumayo, futhi ebalulekile, ngoba kungamubuyisela emuva kakhulu uma sekufanele ayikhokhe leyo mali ayibuyisele ebhenki ngenxa yenzalo ezobe isikhona kuleyo mali.

Izikweletu zokufunda phecelezi, student loan, ezinhlinzekwa amabhange ziyasiza kakhulu ngoba uthola imali yokuthi ukwazi ukukhokhela iy'mfundo zakho. Uphinde uthole imali ukuthi ukwazi ukuthenga izidingo zakho ozozidinga uma uzohamba uyohlala endaweni yokuhlala esikoleni. Iyasiza kakhulu ngoba ikunikeza isikhathi sokuthi ukwazi ukuyibuyisela leyo mali, abakujahile ukuthi uyibuyisele imali. Okubi ngale zimali ezibolekwayo phecelezi, ama-student loan, ukuthi kungenzeka umfundi kufanele azikhokhe lezo y'mali azibuyisele yena eyedwa kungekho umuntu omsizayo. Kanti futhi kungenzeka ukuthi umfundi akakabi kahle esimeni semali, engakawutholi umsebenzi, kodwa usehlalele isikweletu se-student loan akufanele asikhokhe.